Data ya ka ebile ke a e boloka. Ke reka data ya bosiu, ke reka le data ya motsheare. Ha ke kene internet-eng fela le fela. Ke etsa dilo tse bohlokwa ka yona data eo. Hore e kgone hore e mpoloke ebile ke dule ka yona matsatsi le matsatsi, e be letsatsi lena la ho qeta e fele.

Hore ke kgone ho bona hore re phela nakong tse tse ileng hodimo, ke bone mohala wa ka wa hlahisa haebaneng ke letsetswa ke spam kapa ke poraefete ebile ke a kgona ho di thibela hore di seka ne ntse di founa ho ya pele. Le hore batho bao ba sekebe ba pheta ba nletsetsa hape hobane e nkgutlisetsa morao. Ke itjwetsa hore ke batho ba e leng hore ba tlo nneha mosebetsi jwalo ka ne ke kentse kopo company ya bona, empa e tloha e le tsona di-spam tseo. Ka hoo ke entse hore ke di thibele hore di seka nna ntse di kena mohaleng wa ka.

E, password ya ka e dutse hantle ka kelellong ya ka ebile ha nkekebe ka e lebala. Ke password ya Wi-Fi. Ena ke etseditse hore ke be le sehopotso sa hore ke yona e ke tla e sebedisang hanghang hang ke ka ntshetswa ka ntle ke Wi-Fi. Ke sa kgone ho kgutlela kampo ke rekile mohala theka o motjha hore ke kgone ho sebedisa Wi-Fi. Ha ke a sebedisa di letsatsi la ka la tswalo kampo mabitso a bana ba ka kampo lebitso la ka. Ke sebedisitse mantswe a mang a e leng hore a ka se ke a tholahala bonolo.

Sealemoya se ke se tsebang se leng hore se se re laetsa ka dipina tse ntjha tse qetang ho kena kgwedi le kgwedi ke Jozi FM. Ebile ke ke a e rata hobane e kgona ho re jwetsa hore ho etsahalang lekeisheneng. Mang o entse eng hore re kgone ho itlhokomela, re kgone le ho tseba hore e pakeng tsa tulo tse re dulang ho tsona ho etsahalang le dilo tse etsahalang naheng. Haholoholo e re jwetsa ka, e a re ruta. Empa mmino re o tseba kgwedi le kgwedi o qetang ho kena hobane ke seteishene sa hona lekeisheneng leo re dulang ho sona, ho lona.

Di-cookie di kgona hore di re tshireletse haebaneng o kena internet-eng, ebe o kena sebakeng se sa nepahalang. E a kgona ho o tsebisa hore ena ke kotsi e bile e a kgona ho tsebisa hore ena ke e hlwahlwa, e lokileng eo o ka e sebedisang. E senang bokotsi hakaalo.

Molao wa Afrika Borwa ha o bue letho ka taba e ka maka a fafatswang ke batho le ba tsa ditaba, empa ba bona e ka ntho tseo tse ba di buang ke nnete. Ebile ha ba latele haholoholo. Ba bona e le ntho e leng hore ke ntho e leng hore ha etsahala ka nnete, ha se ntho e leng hore ke maka. Ka hoo ke tla akaretsa ke re ntho e nngwe le e nngwe etsahalang Afrika Borwa ke ntho e leng hore ya etsahala hobane e tlamehile e etsahala. Ha e etsahale hobane ha se ntho e leng hore ke maka kampo ke nnete. Ho bona se seng le se seng se etsahalang ke ntho e leng hore e a etsahala ka nnete. Ha ba shebe dintlha tsohle, empa ba dumellana le ntho tsohle tse leng hore di a etsahala.

Di-company tsa network di hatisa bareki ho reka di-gig tseo hobane ba shebile hore bona ba etse tjhelete, ha ba shebe hore di-gig ke tseo di last-e motho matsatsi kapa di mosebeletse kgwedi kaofela. Ba shebile di-packet tsa bona tse ba etsetsang tjhelete le hore ke ho sa nahanele motho o mong.